Batsofe ba ka kgona ho hlokomelwa, ha ba ka ba ka hara dibaka tse hlwekileng ebile tse senang kotsi mo eleng hore ba ka kgona ho tswa kotsi. Ebile ba ne ba thusuwe ka yona ho apeswa, ho hlapiswa le ho ja, ba iketsetse ka bo bona mare ba kgone ho ithusa. Le meriana ya bona e dule e dutse ka nepo e hlwekileng, ebile ba dule ba ile di-hospital-a le ditliliniking hore ba dule ba shebuwa na hore ba ntse ba phetse hantle ha ba na bothata na. Le hore ba itlwaetse hore ba be le le pelo, ebile ba ba ne le kutlwisiso ebile hape ba rutwe le hore ba kene ka hara batho ba tlwahele hore ba bue le batho ba se ke be ba itlohella fela, empa le hlompho le yona, ba dule ba ntse ba e fumana ka nako e nkgono le e nyane.

Mmuso ona ha o so ka mono dipetleleng nna ha e sa le ke tsamaya, ha ke so ka ke bona mmuso e le hore wa thusetsa dipetleleng monanana, wa thusetsa mare batho ba baholo bona nna ka kutlwisiso ya ka, batho ba baholo ha ba hloke fela manase e be e ka re ho ka hona le batho ba bang hape ba batlang ho thusetsa ho manese a se a kgathetse, kapa tsona di-doctor ba dulang ba le teng haufinyana hore ba ba thuse ho apara, le ho ba isa di-toilet, hore ba dule ba le hantle hobane ka nako e ngwe motho a moholo ha a kgone hore a ka tsoha ho ikisa bo toilet ka tlasa mabaka a hore o sa hloleha. So ho nka ba betere hebaneng ho ka kgona hore mmuso le ona dipetleleng monanana, o ke o hire batho ba bang ntle le manese ba ka kgonang ho thusa ebile ba nang le tsebo eo ya ho hlokomela bona batho ba na ba tsofetseng.

Ke hore, tliliniki kapa tsona dipetlele di be le dikoloi tse leng lo reng di a tseba hore tsenana ke tsa batho ba baholo be lo reng ba tsamaya hona moo, ebile ba ngodisitswe hona hona moo ditliliniking. Hore batsofe bana ba kgone ho fihla hantle tliliniking ba sa palame ho ba yona yona ka nako e ngwe ha ba na tjhelete ya ho palama yona, ba se na yona. So ho no ka ba betere ho ka etsuwa hore dipalangwana di be teng, di be teng hore batsofe ba kgone ho fitlha moo ditliliniking. E ngwe hape e ka nna ya etswa ke hore, bona batho ba sebetsang moo tliliniking ba ye hona moo batsofe bana moo ba dulang teng, ba ye ba lo ba thusetsa hona mo matlong a bona hore ba kgone ho fumana thuso hobane jwalo ka ha re ha bana dipalangwa tsa hore ba fihle hona moo tliniki.

Ho tlamehile ho be le batho ba batlang ntle le tefello, ba batlang hore ba thuse ka dikoloi tsenana ho be ne le mananeo a bulwang a dikoloi a tsibuwang hore anana a thusana le baqheku bona batho ba tsofetseng. Ho be ne le ditjhelete tse fatshe hore batho banana ba tsofetseng ba palame ho ska ba na le ditefello tse hodimo. Ke ka hoo taba enanana ya batsofe e ka kgonang hore e lokisehe, le ba dikoloi ho utlwaneng ka puo e i-one, ke hore ho be ne le lenaneo leo le bulwe la dikoloi tse lo reng tseo ke tsona fela tse ikarabellang ka batsofe hore ba ye moo tlamehile ba ye teng.

Ka hore a se ke a lebala ho ya sepetlele ka hore, ke dule ke behile buka ya hae haufinyana moo e le hore a ka dula a e bona, kapa tsona dipidisi tsena tsa hae tsa sepetlele, ke dule ke mmontshitse tsona hore na di kae, mme le hore ke mo thuse hore ha a le sepetlele re dule re tsamaya sepetlele seo kaofela a tlwaele, ebile a dule a hopola hore moo ke mo tlwaetseng ho ya teng, a ke ke a lebala ebile o sa tlwaetse hore a dule a ya moo.

Batsofe bona hloka tlhokomelo ya private, hobane mo le ditliliniking tsa mmuso ho dula ho tletse haholo e le bana le batho ba bang le batjha kaofela, le ona maqheku a mang bona batsofe. So ho no ka ba betere mmuso ha o ka wa sebedisana mmoho le bana ba poraefete hore ba kgone hore ha mo le ho tletse mole kapa ha ebe mona ha ona dingaka tse leng hore ba na le bohlale boo, ba ise ho ba bang bohlaleng bo leng bo e lo reng ngaka tseo tsa poraefete ba na le tsona, hore batsofe ba kgone ho dula ba bolokehile ebile ba hlokomelehile.

Ke hore batsofe bana ba rona banana, ke hore re ba tsebise ebile re ba fe tsebo ka yona mahloko ananana bolwetse bona bo e lo reng ba ba tshwere, ba dula ba tseba hore na ba itlhokomela jwang ebile ba ka kgona le ho phela nako e telele re ba rotloetsa hore ha ona bothata la ntse ba le jwalo, ba na le bolwetsi tse bona, empa ntse ba kgona hore ba ka etsa dintho ebile ra ba rata jwalo ka bana ba bona, ebile re tla ba hlokomela ebile re tla amohela hore ba na le bolwetsi boo.

Ha ke sheba malapeng a mang hore ba lokiseditse batsofe ba bona ka teng, nna ho lokisetsa ntatemoholo wa ka kapa yena nkgono wa ka, nka dula ke hlokometse hore na dipidisi tsa bona na di dula di bolokehile ebile di le ka nepo, e le hore e le hore hape ba di nowa ka nepo. Ebile nka dula ke entse matsapa a hore ba dule ba na le dipalangwang ha ba batla ho ya dipetlele kapa tsona ditliliniking, ebile nka ba rotloetsa hore ba dule ba tsebe hore kea ba rata jwalo ka ngwana bona, ebile ke tlo dula ke eme le bona nako e kgolo le e nyane, ke ba thusa ho tsamaya tsela enana ya bona mmoho le bona.

Taba enana moo o ka fumanang hore e etsahala ya hore e be morwalo ho bana ba bang hore ba hlokomele batswadi ba bona tje ka hore se ba le ka hara pension. E tsebile e ba bothata haholo mare nna ha ke bone e ka hlola bana ba bang, ha ke hane batho ba bang ha ntse ba hola ba na le mabaka a bona mare, hore batho bananana ba baholo re ba dule re ba hlokometse, re tlamehile re dule ntse re ya ho bona re ba hlola hee, re ya ho bona re ba hlola ebile re bua le bona, re dula re tseba hore na kapa re ba zamele batho, motho kapa batho ba e lo reng ba tla ba hlokomela empa ba patalwe tje ka hore ha ba sa kgona hore ba ka iketsetsa lotho.

Tjhe, ho tlo ba thata haholo ho bona batho ba e lo reng ba phetseng ditoropong nako e telele, ho tlo ba thata hore ba kgutlele mahae hobane, se ba tlwaetse hore bona ko ba phelang teng ke ditoropong, ebile ba se ba tlwaetse le hore ba sebeta, se ba tlwahetse le modumo oo e leng hore ba o tlwaetse wa ditoropong. Jwale mahaeng monana ha hona ntho eo, mara ha ke nahana e ka ba bothata bo bokalo ho batho ba bang hobane, e tla be le dilemo le tsona e tla be se le hore ha di sa kgona ho dumela hore ba ka dula ditoropong, empa ba hloka ho dula moo e lo reng ba kgotsofetse, ebile hape ba hlokomelehile hobane ditoropong moo, dikotsi di ngata ebile le bokweta bo bongata. Mara ho no ka ba betere ha ba le mona mahaeng, ha ke nahane ho ka ba bothata bo bokalo hobane le dilemo tsa bona jwale di se di ba dumella hore ba dule mo e lo reng ho hlwekile, ebile ha hona le lerata.

Setjhaba se ka kgona hore se tshireletse batsofe bana ka hore ba dule ho na le batho kapa sona setjhaba se dulang se sireletsehile se dula se sireleditse batsofe bana ka hore, ba ba zamele batho ba tla dulang ba le teng nako e kgolo le e nyane malapeng moo hore ba dule ba shebile na ha hona ditsotsi tse tla kenang, kapa hona ha ho na batho ba ka ba kgonang ho ba tshwarwa poho. Kapa setjhaba se kopanye ditjhelete se ba etsetse dijarete tse bolokehileng hore di le tsona dinokwane di ska kgona ho kena kapa, meo e lo reng ba dula ba tsamaya teng, ba dule ba le tlhokomelong e hantle. So setjhaba se ka kgona ka ho ikopanya ho sireletsa bona batsofe banana.